Banka e sekaseka gore a o motho yo o patelang dikoloto, o motho yo o tshwanetsweng go ka newa sekoloto ebile a ga ba itsenye mo mathateng ka go go adima madi.

O tshwanetse go lebelela gore sekoloto sena, se diriwa ka diperesente tse kae, o tshwanetse go lebelela sekoro sa gago sa sekoloto, o tshwanetse go lebelela gore sekoloto seo o ya go se patela bokae kgwedi le kgwedi, o tshwanetse go batla go itse melao le melawana ka sekoloto seo.

Hisetori ya gago ya sekoloto le sekoloto sa gago sa go adima madi, di ka ama kopo ya gago ya go adima madi ka gore, ba lebelela histori ya gago gore o patela jang dikoloto tsa gago le gore a wena o motho o patelang sentle. Go tokafatsa seo, o ka patela dikoloto tsa gago ka nako, wa di patela sentle o sa sokodise ebile o sa salwa morago.

Batho ba le bantsi ba dira phoso ya go sa itse gore le go sa batlisise gore karata ena ya sekoloto e ba letlelela go e dirisa go fitlha kae, le gore go duela karata ena, go tsala go le go kanang kang. Kwa bofelong fa o fetsa go patela, wa bo o duetse madi a le ma kanang kang, a gotse go le go kanang kang madi a o a duelang, go na le a o a dirisitseng. O tshwanetse go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaya sentle, ka go ba neela ditlhokego tse tsotlhe tse di tlhalosang gore wena o letleletswe go ka kry-a sekoloto.

O tshwanetse go tlhaloganya melawana le tumelano ya karata ya sekoloto, gore o seke ya re nako e o batlang go dirisa karata e, e be o iphitlhela o le mo maemong a leng gore ga wa tshwanela go e dirisa, mme wena o ne o sa tlhaloganye gore o ka se dirise ka mabaka ao. O tshwanetse go tlhaloganya melawana ena, gore o kgone go itse gore o itsenya mo go eng le gore a o tla kgona go emelana le melawana ena le maemo a teng.

Fa o na le kitso ka tsa madi, o kgona go itse gore ke karata e feng ya mofuta mang a o e tlhokang fa o batla karata ya sekoloto ebile o kgona go itse gore a o a e tlhoka karata ya sekoloto kana ga o e tlhoke. Fa o na le kitso ya tsa madi, karata ya sekoloto fa o na le one o ka se dirise kgapetsa-kgapetsa le fa go sa tlhokegeng, ka gore o tlhaloganya ditlamorago tsa go dirisa karata ena kgapetsa-kgapetsa.

Banka e lebelela rekoto ya gago ya sekoloto, gore a e lekaneng gore o ka adimiwa kana wa fiwa sekoloto. Rekoto ya gago e diriwa ke tsela e o patelang ka yona dikoloto tse dintsi tse onaleng tsona, le gore a o na le dikoloto na, le gore mo kgweding kana mo ngwageng o leka go kopa dikoloto tse kae. Ke tsona dilo tse di dirang gore rekoto ya gago ya sekoloto, e ye kwa godimo kana kwa tlase.

Overdraft-e e molemo ka gore, o fiwa madi ka yone nako eo ebile o kgona go fedisa mathata a gago a tšhelete ka bonako, le go tsala madi, go tsala madi a o a dirisitseng fela. Borai ba yona ke gore, banka e ka tsadisa madi go le gontsi ebile e nna le tlhotlheletso mo sekorong sa gago sa sekoloto,